Dilo tsene ke sa di rate thata ha ne ke berekisa terene ke gore ne go tletse botsotsi. Terene tsa kgale menyako ya teng ne e sa kwalege sentle. O kry-e terene e tsamaya batho be ba bula menyako ba montle, ntse baitshwareletse mo tereneng, ebile ha ba wa terene ya ba gata. Eo e tshosa thata ka gore terene ga e eme ka eo. E emela ko pele ebile, e gata batho, ebile e nngwe e ne e tshosa, ke gore ditsotsi ne di le dingata empa fela, go se na maponesa gore thuseletsa.

Ga ne ke college, ne ke ke pagama terene ne e tlala tota mare ne ke itshoka ka gore ne ke tlhaloganya gore, ba bangwe ba ya mesebetsing, ba bangwe ba dikolong, ebile ha ba batle go latelwa, maar ne go sena bothata, ka gore ne go na le bo mme ba ba tona ba re tlhokometseng, ebile le baruti ba ba rerang mo tereneng. ntho engwe gape ka terene ke gore, terene ga o duele madi a mantsi. Ka nako eo, o kgona go save-a madi a le mantsi for dilo tse dingwe tse di botlhokwa.

Bosenyi le ditsotsi di dingata thata ko Johannesburg. Ha di batle motho a tsamaya a tshwereng phone-o mo letsogong, kapa tšhelete, kapa motho a tsamayang a tshogile. Ha wa tshwanela go tshega, kapa o buwa le batho ba o sa ba itseng, ka gore eo e tla go kenya mo kotsing. ntho eo etsang go tlale bosenyi bo bontsi ke gore go tletse batho ba bantsi, ba se nang madulo, batho ba dulang kwa straat-eng. Batho bao ba tshwere ke tlala, ebile ba bangwe ba tsuba diritibatsi, ba bangwe ba nwa nnotagi e le ntsi. Ke yone nthwe e etsang gore go tlale ditsotsi le bosenyi. Empa hee mapodisa a ka a nna teng, a tsamaya tsamaya go ka nna bo betere, ka gore bosenyi bo ka se nne bontsi.

Di tallgate mo tseleng di botlhokwa thata. Di thusa ka taolo ya dikoloi tse di tsamayang, le duela madi, gore le kgone go feta mo le-side le lengwe ko leyang teng. Botlhokwa ba go duela madi ao, a thusa tota mo pusong ya rona, di thusa go duela madi a di-pothole-o ebile, a mangwe a ya ko RAF, ba ba kry-ang di-accident-e ya thusa go patela, for dikotsi tsa bone.

ntho ya ntlha, tshwanetse a internet, a book-e ticket-e ya sefofane, ga fetsa a duele madi ya sefofane se a batlang go se palama ka letsatsi le, ebile le nako eo, ga fetsa tswanetse a pake di beke, a tshware passport-o ya gage, a tshware tsotlhe tse a di tlhokang. Dilo tse tshwanang le, ID le passport-o. Ga fetsa, ka letsatsi le la tsamayang ka lone a tshware Bolt-e or-e Uber, a ye ka ko airport. Ga fitlha ko airport, a fitlhe a check-e-in, a shebe di beke tsa gage, a a tsa dilo tse di tshosang. A sa tshwara bo di thipa, or-e dilo tse sa batlegeng. Ga fetsa, ga nako e fitlhile, ba tla batla passport-o ya gage, ba e stamp-e, e ba palama sefofane sa gage. Ga fitlha ko Nigeria, o tla ba fitlhile. O tlaya ko a batlang teng.

Ditirelo tsa e-hailing jaaka Uber le Bolt, dikotsi thata, empa wena ntho eo ka e etsang ke go share-a ride ya gago, le o wena o mo tshepang, ebile o ka ithekela dilo tse tshwanang le pepper spray le taser, gore o phele o ikutlwe, o babalesegile ka nako tsotlhe. Tshwanetse o share-e ride ya gago le o mo tshepang, gore ba kgone go bona o tsamaya kae ka nako tsohle. Ebile, location ya go, e phele e le on. E nngwe eo o ka e etsang, ke gore o bolelele batho gore o ya kae, gore ba nne bantse ba go phone-ela ba go tlhola gore o tsamaya kae. Ha e le wena mokganni wa koloi, le wena o kgona go share-a ride-e ya gago le batho ba bangwe. Ebile, ha o ikutlwa o sa tshepe, o se ke o a ya.

Gore re bone gore motho mo tseleng ke maithutwane, re bona ha kentse lefoko la L mo venster-eng ko morago, ebile ha motho wa teng a se sure ka se a se etsang fo tseleng. Ha koloi e tima, kapa a driver ka di hazards, re a itse gore go na le selo , se sa tsamayeng ka tsela. Ebile tshwantse re nne le patience for ene. Ga o le moithutwane, tshwanetse o phele o tsamaya le motho mo passenger-eng, o nang le driver's licence. Ebile, le wena o tshwanetse go nna le driver's licence-e ya gago kapa permit-e, e go fang tetla ya go driver.